Ndingamxelela funeke esoloko ehleli esitovini apho azojonga ipapa yakhe. Xana ufaka amanzi nomilimili uya umane uyijija ude ufumane le nto uyifunayo ibe ngeli hlobo, idibane ngeli hlobo ufuna ngalo. Xa ubona bana hayi ayikadibani, uphinda udibanisa omnye umilimili kuze umane uyizamisa uyizamisa kuze ibe rayithi.

Ukutya endikuthandayo kwesintu ngumngqusho kunye nenyama yangaphakathi. Ndiye ndizive ndonwabe kakhulu, kwaye ndingayitya mihla nemihla uba bendikwazi.

Xana usenza umsebenzi wesiXhosa andicingi licebo elihle elo kufuneke uqeshe i-catering. Kufuneka ume ezimbizeni phandle wenze ukutya kwesiko ngale ndlela kufaneleke ngayo.

Endlini ndingasoloko ndithetha ilwimi eli sisithethayo, isiXhosa, kuze umfundise ukuba umxelele uba nemvelaphi yakhe injani, umbonise nezinto zesiXhosa kuze angalibali bana uvela phi noba uthetha isiLungu.

Kungafuneka kaloku ndimazise ngesapho lomyeni wam, ndimazise, ndimamkele simbeke enkundleni aziwe zizinyanya zakulomyeni wam ngoba kaloku uzohlala esempilweni yethu.

Ndingathi ke mna kukuyenza umane upheka izinto zesintu phambi kwabantwana bakho ukuze bafunde bana kwenziwa le nto. Ngeveki yazi ubana uyakwazi upheka into yesintu abantwana bazofunda, ubafundise uba ziphekwa njani.

Ndiyavumelana ngaloo nto leyo ngoba kaloku umfumene laa mntana uyintombi ngoba ke ngoku xana umfumene umntana uyintombi usengowakulomama not owakulotata. Ngaphandle umfumene emtshatweni umntana, then uzothathwa ke ngoku abe ngowakulotata.

Ukutya endinokwenza lulusu, inyama yangaphakathi, umngqusho, iketse kwanye nekhaphetshu. Leyo ke ingenza bana bacinge ngalo mzi wasekhaya wesiXhosa.

Xana umntana ehlawulelwe, njengalo wam umntana iyintombi wahlawulwa, utata womntana unalo ulungelo loba sebomini bomntana oyintombazana ngoba kaloku uhlawulelwe, wabekwa enkundleni, wacelwa wabhatalelwa.

Okokuqala, sizokuqala ngeziseko, ukhuseleko, ucoceka kunye nomgangatho ozowusebenzisa. Emva koko siyokulandela nge-recipe, senze unyathelo ngokunyathelo. Ndiya kukhokhela ke ngayo yonke into ngokuziqhelanisa ngezandla.

Ndingabafundisa ndibaxelele ngamini zonke isiXhosa sibalulekile. Noba umntana ufunda phi ufunda ebalungwini kodwa kunyanzelekile uba usazi siXhosa. Ndingabafundisa ndibaxelele ngemvelaphi yam, yonke ke into uzomane eyifunda ngamini ngamini njengabantwana, bangalibali izithethe zabo.

Umntu ongumama obhujelwe yindoda kufuneke enxibe mnyama ezilile for indoda yakhe.

Eyona nto endihlekisayo yinto yoya entabeni. AbeXhosa baya entabeni, abeZulu abayi ntabeni. Ngoku ke abantu bathi bana xana umZulu engayi ntabeni akayondoda, kodwa ke ubudoda abubekwa ngaloo nto, bubekwa ngezenzo.

Ndingabacebisa banxibe iimpahla zesintu apho bazokwazi uzifumana ungathi balapha ngabalapha nabo, bangaziva bohlukene kunathi. Banxibe izinto zesiXhosa ezizokwenza nabo bafumane laa nto yoba ngabalapha.

Abantu abadala basekuhlaleni badlala indima ebalulekileyo kakhulu ekubumbeni izimilo zabantwana, nokufundisa izithethi zemveli nokucebisa ke ngezinto zobomi.

Ndiyawutya kwaye ndiyawuthanda kakhulu umvubo, kanganye ngemini eziva kushushu. Simthanda kakhulu apha nosapho lwam.

Ukubulela ke kubalulekile kuthi apha ebaXhoseni, ngakumbi xa ufumene umsebenzi neento zakho zikuhambela kakuhle. Ubulela ke abantu abaphantsi, wenze umsebenzi apho uzomema abantu nosapho lwakho ubulela abantu bangaphantsi ngokuvulela indlela nokukhanyisela.